Ngokuya kokukhula kwam ndiyiqaphele into yotshintsho lwemozulu, ukuba iimvula azisanethi ngohlobo ezazinetha ngalo eminyakeni edlulileyo, seziyamosha emakhaya, kakhulukazi eyebantwini abathe ukwakha bengaqalanga kwi-engineers, ama-civil engineers abazobajongela imihlaba uba ibalungele na uba bakhe. Enye into endiye ndayiqaphela ngotshintsho lwemozulu kukuba ibetha kakhulu imfuyo nolimo emakhaya. Uthi xa kunetha kunethe kakhulu abantu bangakwazi ukulima okanye xa kunganethi kome kakhulu imfuyo ingabi na kutya. Loo nto kengoku yenza kube nzima ukuthi kulinywe. Into endingayenza mna ukuthi mandiqale ndenze i-research.

Kufuneka umfama nomfama ayiqonde into yokuba imfuyo itya izinto ezahlukeneyo nokuthi kufuneka ahlale emaphandleni, hayi ezindaweni njengamadolophu ukuze zizokwazi ukufumana ukutya okunomsoco. Ngoko ke, ukuyikhusela kwakhe ndingathi makahlale emaphandleni apho khona azofumana izinto nengca enomsoco engenazo izinto ezingxaliweyo ngaphakathi ezokwenza ukugulisa imfuyo yakhe.

Ndingaqala ndimchazele ukuba njengosomashishini ophumeleleyo ibalulekile into yokuba wenze uphenyo ngaphambi kokuba utyale okanye uqhubeke ngotyalo bowuzolenza, ufumane nabantwini abaqhele ukuthenga kuwe ukuba unyaka nonyaka baye badinge ntoni. Xa bethe badinga into ethile then uphenye ngayo wenze uphenyo olupheleleyo bese uyityala ke ngoku ukuze kuzobonakala.

Ngokokwam umfama nomfama uyayidinga ingqeqesho ukuze abe ngumfama oqeqeshekileyo, kuba kaloku abo bathe baba ngabafama abaphumeleleyo, nabo babe funde kutatomkhulu babo ukuze babe ngababantu bababo namhlanje. Ngakho ke umntu uya kudinga uqale afundisiseke ukuze abe yile nto iphumelelayo ebomini okanye abe ngumfama ophumeleleyo.

Iinjongo zokubuyiselwa komhlaba eMzantsi Afrika kukuthi ilizwe likwazi ukuthi lifundise abantu ngokomhlaba izinto ongazenza emhlabeni nokuthi kulinganwe singabantu, kungabi kanti umhlaba ube ngabantu uhlobo lwabantu abathile nohlobo lwabantu abathile, kuba kaloku kukhona imihlaba ehleliyo engasebenzanga ibe kanti abantu abamnyama bebe behlupheka bengakwazi ukuthi babe ngabafama, basebenzise loo mhlaba lowo ilizwe luqhubeke.

Okokuqala, njengomfama nosomashishini mandiphenye ukuba amaqunube akhula kakuhle kweliphi icala laseMzantsi Afrika, adinga umhlaba onjani, azodinga nezithelo ezinjani ukuze ndiphumelele. Emva koko, ndifune nomhlaba uba kuzawudingeka umhlaba ome kanjani bese ke ngoku ndiqalise ngotyalo lwam. Kulula ngolo hlobo ndilinakekele de kuyofika ixesha lovuno.

Lowo ngumbono omxinwa kuba kaloku eminyakeni edlulileyo sasisebenzisa amahashe ukulima ukanti sinkcenkceshela ngezandla okwakusitya ixesha elininzi ekulimeni. Kanti i-AI technology ngenye yezinto ezilandelayo eza kwenza impilo yethu ibe lula ikakhulukazi kwi-farming. Ngoko ke, ngamafuphi umlimi osebenzisa itheknoloji i-AI ngumfama opheleleyo.

Ndingatyala amaqunube kuba amaqunube amnandi, aswiti kwaye ayathandwa ngabantwana kuba kaloku okokuqala, anesondlo, anomsoco kwaye futhi ane-vitamins ezidingekayo emzimbeni phinde futhi amaqunube akwazi ukukhula noba kuwuphi umhlaba kweli loMzantsi Afrika.

I-climate change okanye utshintsho lwezulu luyakuchaphazela ulimo eluntwini ikakhulukazi abafama, ngako ke endingacebisa umfama oseMpuma Koloni kukuthi avane nomfama osentshona ukuze bakwazi ukunika nikana izinto ezithe zalunga kwelinye lomnye icala. Kuthi xa kulungile eMpuma Koloni anike osentshona zonke izinto ezimlungeleyo naye leyo kuthi mhla kulungileyo kwelakhe icala ukuze bazokwazi ukuphila befumana izityalo ezi besuke bezindinga ezingakwazi ukumila ngeentsuku zemvula ezinkulu kwelinye.

Ndicinga ukutyala umbona kukona kunzima kuba kaloku lixesha lokufuneka ugade imfuyo ingangeni kumbona kuba imfuyo iyawutya umbona kakhulu, uphinde futhi uwunakekele kuma-pesticides, uphinde futhi uwuhlakulele ugade kanti ngexesha lovuno ukuvuna nje akho msebenzi utheni.

Esona sityalo esityiwayo endingasityala nokuba kunini na ngubhatata, kuba ubhatata uyakwazi ukukhula ukusukela entwasa hlobo kude uyofika ebusika, uthatha iintsuku noba iinyanga ezintathu ukuya phezulu ukuze ulunge. Kanti ukuwutyala kulula ngendlela enkulu. Utyala nje amagqabi wayo amile, kwaye aphinde ande emhlabeni. Eyona nto kufuneke uyinakile ngobhatata ukuthi umhlaba wakho kufuneke uhleli uwuhluza ukuze ukhule kakuhle.

Ukwabiwa komhlaba ngumba obaluleke kakhulu kweli loMzantsi Afrika kakhulu, kuba kwasekuqaleni umhlaba wathathwa waxuthwa ngendlela engalunganga ebantwini ngoku abantu baphulukana neendlela zokwenza ukutya ababekhule ngazo ababephila ngazo. Ngoko loo nto leyo yenza ukuba abafama abaphethe imihlaba bangakwazi ukugcina umhlaba ngendlela elungileyo, bangakwazi futhi nokuthi banike abantu ukutya ebebekade bekutyala kwezi ndawo bazithathayo.

Ukugcina iinyosi kunayo ingeniso enkulu kakhulu nto nje abantu abayinakanga okanye bayazoyika iinyosi. Iinyosi ziyakwazi ukwenzela ubusi obusetyenziswa emaxesheni anamhlanje ezintweni ezininzi okuquketha ezibhedlela, emakhaya kanye nezinye ezinintsi. Iinyosi uyakwazi futhi ukuzisebenzisa uhlanjulula izityalo ezinye. Ngakho uyakwazi ukwazi ukuqashisa kwabanye abafama ngazo iinyosi zakho bakubhatale ngoloo hlobo.

Mna ngokwam ndingathanda umsebenzi wokunakekela izityalo, kuba kaloku izityalo ndiyazazi uba zihleli zihleli emhlabeni akukho ukuthi ndizomane ndizinqanda ukuba zingayo ngena entsimini zamanye abafama. Ndiyazi nje uba ndizothatha ngokuthi ndizinakekele, zinakekeleke, ndinkcenkceshele apho kudinga ukunkcenkceshelwa khona ndikhiphe khona amanyiki nezinto ezingadingekiyo egadini yam. Ngako ke ukutyala nguwona yiyona nto endiyithandayo mna.